Izinto ezithi qatha engqondweni yam xa kuthethwa nge-organic farming, iziphumo ezingenazo ii-chemicals, ukugcina indalo, uhlanga lwezityalo, ukuxhasa abalimi bendawo.

Unobangela wokuba kube nzima ukuvuna xa kuxhaphake imvula kukuba imvula , iimvula ezinkulu zimosha izityalo ziyazibolisa yaye noomatshini abasetyenziswayo ukuvuna kuba nzima ukuba basebenze xa kumanzi kakhulu.

Kukuzama ndikwazi ukufumana imali yezityalo ndikwazi ukuqalisa ukulima.

Kukuzama ukuphuhlisa abalimi basezilalini bakwazi ukondla iintsapho zabo.

Ngamanye amaxesha baye baphelelwe ngamanzi bangakwazi ukunkcenkcesha izityalo.

Kubalulekile ukuba ezolimo zifumane inkxaso ethe vetshe ukwenzela ukunyusa amathuba omsebenzi ebantwini.

Ndiye ndijonge uba unawo na amava ngalo msebenzi, uzawukwazi ukuwumela thuba lokuba xa kufuneke kuphathwe izinto ezinzima.

Iimpepha ezichaza umsebenzi, iiyure othi uzisebenzise njengomsebenzi, iinzuzo ozifumanayo njengamsebenzi, ukhuseleko emsebenzini.

Siye sikhangele iipesika ezithe zabola kodwa ke ezingabolanga kakhulu sizivase, sizinqunqe, sizomise elangeni for iintsuku ezintathu, emva koko sibe sigqibile.

Ndiyayixhasa into yokunikwa kwabantu iimali zemihlaba ngoba le mali iye ibancede apho basilela khona. Ngamanye amaxesha iifemeli ezininzi ziye ziyifumane le mali sele zakhile zinezindlu sezifumene neminye imihlaba. Iye incede ngolo hlobo.

Kubalulekile ukuba ube nenani labantu ozokwazi ubabhatala ukwazi ukuba maneja.

Imifino ekhula kakuhle ebusika ngumnqatha, sisipinatshi, ibhrokholi.

I-drone inceda abalimi ukuba bahlolisise izityalo bafumane iingxaki eziye zithi zivele ngokukhawuleza, inciphisa neendleko.

Akhona amayeza aye asetyenziswe ukubulala izinambuzane ukwenzela zingamoshi izityalo ezisakhulayo.

Le mifino yeyona eza nengeniso elikhulu nanjengoko bebaninzi abantu abathi bayithenge.

Kufuneka iindawo abasebenzela kuzo zikhuseleke, bakwazi ukufikeleleka, ukufikelela ezindaweni ezinamanzi, kube khona iindawo zokuphumla, baphatheke ngentlonipho.

Umzekelo wokokuqala yimali encinci abayipeyayo. Kungabikho kwemibutho ebakhuselayo abasebenzi.

Amaxesha wokuphumla emsebenzini anceda abasebenzi bakwazi ukuphumla babuye benamandla okuqhubeka nomsebenzi.

Okokuqala, ubulungisa bemveliso buphakamisa isiseko sokhuseleko lokutya ukuqinisekisa ukufikelela ekutyeni okunempilo kwabantu. Okwesibini, iindlela zokulima eziqhubekayo zikhuthaza impilo yomhlaba, i-biodiversity kunye nokusebenzisa amanzi ngendlela efanelekileyo. Okwesithathu, ubulungisa bemveliso bunika umda ophakamisa kakhulu oosomashishini bamazwe, buqhubela phambili iindawo zokusebenza kunye namathuba emali, iiteknoloji eziphuhlisayo. Loo nto ingenza abantu abatsha batshintshe indlela abacinga ngayo.

Uza kudinga itrekta okanye imoto yefama, udinge izixhobo zokusebenza egadini, udinge imbewu yokulima, udinge amatanki okugalela amanzi ozokuwasebenzisa ekulimeni.

Ukuphucula umhlaba phambi kokuba ulime kufuneka usebenzise i-compost, usebenzise nee-fertilizers ukuze umhlaba ukulungele ukulima.

Noko abafama abatsha kulo mmandla bahlulwe ziingxaki ezinintsi ezivimbela ukukhula kwabo kunye nokusebenza ngendlela efanelekileyo. Le ngxaki ibandakanya imithetho yentengiso, ukungaphumeleli kokukhiqiza, ubunzima bokufumanisa imali kunye nezinto zentlalo nezoqoqosho ezifana nomsebenzi ogugileyo kunye nezinga eliphantsi lemfundo.

Ukukhulisa iinkukhu ayingomsebenzi olula nanjengoko kufuneka indawo ezihlala kuyo ihlale icocekile yaye ishushu, kufuneka ube namaxesha okuzityisa.

Ukusebenza iiyure ezinde efama kube nexesha lokuphumla elincinane kwenza ukuba umzimba udinwe, xa ulala ngokuhlwa kube nzima ukuvuka ekuseni xa ufuna uphangela.

Ukhulisa iihagu kunemicelimngeni yayo nanjengokuba kufuneka zibe nendlu ebuvuleka yaye ube nexesha lokuzityisa kwaye ukwazi nokuba ube nexesha lokuzijonga azinazo sigulo zithile na.